Umlando weqembu lami engilithanda kakhulu iqembu i-Kaizer Chiefs. I-Kaizer Chiefs isinqobe kakhulu futhi iguguzela intsha ukuthi nayo izimisele uma ngabe ifisa ukuphumelela empilweni. Umdlali ongapheli namanje emoyeni wami uSimphiwe Shabalala, owayedlalela i-Kaizer Chiefs. Wangigqugquzela ukuthi ngingaba ilo muntu engifisa ukuthi ngibe wuyena.

Amabhizinisi endawo nje ngamahhotela, izindawo zokudlela, nezinsizakalo zokuthutha. Kungazuza kakhulu uma ngabe indebe yomhlaba ingadlalelwa ngapha eNingizimu Afrika. Ngoba abantu abangabavakashi nabantu abazobe besuka emazweni bezobuka ngapha umqhudelwano. Bayobe bephethe imali ngoba bezobe befuna ukuzwa ukuthi ngabe iNingizimu Afrika idla kanjani futhi bazijabulisa kanjani khona. Ngakho-ke bazobe bechitha iy'mali zabo ukuze bakwazi ukuthi bazijabulise ngakho konke okuzobe kwenziwa ngapha eNingizimu Afrika.

Akumele izwe ngabantu ukuthi yiziphi izinto abangaqhuba ngazo isikhathi nokuzijabulela umsebenzi abazobe bewenza. Umuntu nomuntu unendlela yakhe yokuzijabulisa futhi unomsebenzi aqhuba ngawo isikhathi. Ngakho-ke intsha kumele igxile ekutheni, igxila entweni eyithandayo nento ezokwazi ukuthi ngayo isikhathi. Hhayi ezintweni ezingavumelekile njenge zidakamizwa.

Ngangithanda umdlalo wamakhadi owawubizwa ngokuthi, umakha utheni. Kumele izinamba osuke unazo ukwazi ukuthi wakhe ngazo kukukhiphele utheni. Lokhu kwangisiza kakhulu ukuthi ngikwazi ukuthi ngikwazi ukusebenzisa izibalo. Futhi umqondo wami uhlezi ugijima ngokubala.

Umcimbi ungawuguguzela kakhulu ezokuvakasha ngoba abantu abaningi. Bayathanda ukubukela umqhudelano wekhilikithi noma ibhola lombhoxo. Njengoba nje ibhola lombhoxo belilokhu libuya nendebe elaseNingizimu Afrika. Ngakho-ke abantu abasuka kumazwe ngamazwe bangafisa ukuthi beze ngapha eNingizimu Afrika bezozibonela mathuba kudlalwa.

Izindlela eziletha ndawonye abantu bezinhlanga ezahlukene uma ngabe kuqhudelwana. Abantu banokufika ezindaweni zokuqhudelana bebe baningi, babe sebefunda ukuthi ezinye izinhlanga ziphila kanjani. Noma uma ngabe nje inhlanga enye isebenza kahle futhi iwina noma iphumelela. Babe sebebuka nabo ukuthi kwenziwa kanjani, ebese bayafunda .

Yebo, ukhona engimaziyo owathola amathuba kwezemidlalo wagcina ephumelele kakhulu. Wakwazi ukuthi azimele futhi akhe amabhizinisi, kumanje nje uwusomabhizinisi ozimele kahle.

Ezemidlalo zidlala indima kakhulu ekulolongeni ukuzethemba nokuziphatha kahle kumuntu omusha. Ngoba uma ngabe ewumuntu odlala imidlalo noma odlala ezemidlalo uziphatha kahle. Ngokomqondo, nangokomzimba, wenza ngaso sonke isiqiniseko sokuthi konke lokhu kuhlezi kukahle.

Abafundi bangalinganisela kahle ngoba ezemidlalo zizobe zihambisana nezemfundo. Kunezinto ezenziwayo kwezemidlalo ezingabasiza kakhulu uma ngabe sebebhekene nezemfundo emakilasini. Ngakho-ke abafundi bangaphumelela kahle kakhulu.

Izikole kumele ziqinisekise ukuthi izinhlelo zezemidlalo aziyishiyi ngaphandle. Ngoba izingane kumele zikhule zifunda zibe kodwa zikwazi ukudlala imidlalo. Futhi izikole akumele zishiye ngaphandle izingane ezingaqinile kwezemidlalo. Ngoba lokhu kwenza ingane ingazethembi.

Kumele abafundi bazimisele kakhulu kodwa bengakhohlwa ukuthi kumele baqinise nase emakilasini. Ngoba imfundo iyikusasa labo, uma ngabe ufuna ikusasa eliqhakazile, kumele uzimisele nasesikoleni. Uphinde futhi uzimisele ngokwemidlalo.